Wi-Fi ya mani na mani yi tirhisiwa hi vanhu vo tala hi nkarhi wun'we leswi endlaku ku ku va na ntshikelelo wa netiweke leswi endlaku leswaku yi nonoka kumbe yi hangalaka ntirho wa data lowu tlakukaka vanhu va endla swilo swo dya ngopfu data loko va swi tiva ku va tirhisa Wi-Fi ya ku a hi ya vona ku va ekule ni router swi endla ku Wi-Fi yi nga khomi kahle Wi-Fi ya mani na mani a yi hlayisekangi.

Ina, ndzi hleketa leswaku swa pfuna eka tinsimu leswaku ti hangalaka hi ku hantlisa hikuva ti fikelela hi hi xihatla eka vanhu loko risimu ri ri eka inthanete vanhu emisaveni hinkwayo va nga yi va nga ri fikelela hi nkarhi wo koma ku fana na Spotify, YouTube na Apple music hi social media swo fana na TikTok Instagram na Facebook tinsimu ti avelana hi ku hantlisa naswona loko risimu ri tsakisa ra hangalaka hi nkarhi wo komisa. Risimu ri pfulekile nkarhi wun'wana na wun'wana loko ri ri ke eka inthanete.

Ina, ndzi tshame ndzi va eka video call ya interview wa ntirho ndzi ri karhi ndzi vulavula na lavakulu loko Wi-Fi yi tsema hi xitshuketani ndzi lahlekeriwile hi nkulumiso ndzi nga swi langutelangi endzhaku ka swona ndzi ringetile ku va rhumela email no va foyinela ku hlamusela xiyimo lexi a ndzi ri eka xona ndzi komberile ku endla interview nakambe kambe eka nkarhi lowu ndzi tirhisa data.

Ndza kaneta leswaku AI yi ta yi ta teka xinkwa enon'wini wa vayimbeleri hikuva vuyimbeleri lebyi endliwaka hi munhu byi ni mbilu rirhandzu ni ntokoto. AI ya pfuna kambe a yi nge endli ku munhu a nga ha laveki vanhu va tsakela xivangelo xo twala xa ku va ni vuxaka ni tinsimu, eka nkarhi wun'wana vanhu va rhandza tinsimu ta munhu loyi va n'wi toloveleke kumbe a tolovelekeke kumbe munhu loyi a tivekaka.

Ina, ndza pfumela yi antswisa vutomi hikuva vanhu va kota ku fikela dyondzo hi ku olova va kota ku dyondza swilo swo hambanahambana kusuka eka ti-profession-i mintirho ya le kaya ku fikela eka swa mabindzu hambi e va ri ekaya hi nkarhi wihi na wihi, va kota ku va ni swi vuswikoti byo ti hlawulela tidyondzo va kota ku hotla ku hoxa xandla eka ku phikizana ni vusweti lebyi nga kona.

Ndzi nga n'wi byela ku a xava fiber connection hikuva yi hantlisa ngopfu yi tshembekile naswona a yi karhateki hi swa ntsekeno swi fanaka na ku tsema ka netiweki loko ku ri na moya kumbe timpfula.

Ku tsemiwa ka gezi swi khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi swinene hikuva Wi-Fi yi titshega hi gezi leswaku yi tirha leswi swi humelela hi ndlela leyi router wa Wi-Fi wu hela matimba loko gezi ri tsemiwa router ya tima hikuva yi lava gezi ku va yi famba.

Ndzi nga vula leswi landzelaka, ndzi nga ndzi nga va byela vito ra bindzu ra mina na lani ri kumekaka kona ndzi va nyika nkarhi wo pfula na wo pfala ndzi nga va nyika tinambara leti va faneleke ku ti foyinela loko va lava ku order va ri emakaya, ndzi va byela na leswaku ku na delivery hi mali ya le hansi, ndzi nga va byela na leswaku ku na xipexali hi masiku wani na wani ndzi nga va byela na leswaku ndzi xavisa yini hi masiku wani na wani ku ya hi ku hambanahambana ka menu.

Swihaxamaxangu swa le ka inthanete swi khumba vuhlayiseki bya hina bya xihundla na vuhlayiseki hikwalaho ka leswi, ku hangalasiwa ka rungula ra hina hi ndlela yo ka yi nga lawuleki vanhu van'wana va nga teka rungula ra hina ku ri tirhisa hi ndlela leyi nga riki yona ku fana no hemba, ku hangalasa timhaka kumbe swinepe swa vanhu hi ndlela yo biha na ku endla vukungundzwana hi mavito ya vanhu.

Swipfuno swo dyondzela ekaya i ku ve ni u kota ku dyondza hi nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u wu lavaka u dyondza leswi u lavaka swona hi ndlela ya wena. Swo biha swo dyondzela ekaya i ku ve ni a wu koti ku vonisana na vanhu van'wana loko u ri lana u nga swi twisiseki kona leswi u swi yendlaka nakona nkarhi wun'wani ku na ti.

Mimpimampimeto leyi ndzi nga yi nghenisaka eka AI i ku ve ni AI yi fanele yi hlonipha vutomi bya vanhu vanhu yi nga humesi swihundla swa vanhu ehandle nakona yi xixima ndhavuko wa vanhu.

Ndzi nga mu byela hi ndlela leyi kotaka ku tirha hi yona hambi ku nga ri na gezi hikuva yi tirhisa battery handle ka sweswo u kota ku fambafamba na yona hi ku olova loko u suka endhawini yin'we u ya eka yin'wana yi hunguta na ku tirhisa gezi ngopfu hi ku u kota ku hlayisa mali hi ndlela yeleyo.

Ndzi tshama ndzi va na xona xiphiqo xo kuma mfikelelo wa vuhlanganisi bya Wi-Fi kambe ndzi komberile ku pfuniwa hi lava va swi kotaka hi ku mina a ndzi na vutivi bya ku tirhisa Wi-Fa nakona Wi-Fi leyi a ndzi yi tirhisa swin'wana swa swilo a yi nga pfumeli ku swi tirhisa hikuva a yi a va nga yi pfumelelanga leswaku yi nghena ka ti-website-i hinkwato leswi swi endlile leswaku ndzi kumeka ndzi fanele ndzi tirhisa data ra mina.

Loko ndzi tshweriwe hi yindlu ndzi nga vulavula eka xiyanimoya ndzi kombela ku pfuniwa hi swin'wana na swin'wana leswi vaakatiko va nga kotaka swona, ku fana na swilo swo pfuneta ku aka yindlu, fenichara ya le ndlwini kumbe swakudya.

Loko a tirhisa Wi-Fi ya mani na mani a nga fanelanga ku endla swilo swo fana na online banking hikuva a nga swi tivi leswaku Wi-Fi leyi yi nga va yi tirha njhani ku na ti Wi-Fitin'wani ta kota ku teka swilo swa personal details.

Hi n'hweti na n'hweti ndzi xava data yo ringana seven days laha ndzi xavaka hi vhiki na vhiki nakona ndzi tirhisa netiweke ya Vodacom.

Ku yimbelela i ku phefula i ntiyiso leswi hikuva loko u yimbelela eka nkarhi wun'wana u humesa leswi nga le mbilwini, u kota ku thova timbilu ta vanhu hi vuyimbeleri lebyi u byi endlaka kokwalaho u kota ku humesa hinkwaswo leswi swi ku twisaka ku vava hi ndlela ya vuyimbeleri.

Wi-Fi eswikolweni yi na swikucetelo swo hambanahambana laha ku nga na swa kahle na swo biha, swa kahle i ku ve ni vadyondzi va swi kota ku tirhisa inthanete ku dyondza, leswo biha i ku ve ni vadyondzi va nga tirhisa Wi-Fi ku tlanga tigemu kumbe ku download swilo leswi va nga faneliki va swi download hi nkarhi wa xikolo.

Mhaka yo rhumela mahungu hi selufoni yi hlayisa nkarhi hikuva u kota ku rhumela meseji u tshame ndlwini a wu a wu boheki ku huma kumbe u rhumela papila nakona swa olova hikuva u kota ku swi endla hi xinkarhana xo koma, ivi u kota ku kuma nhlamulo hi nkarhi wolowo.

Ku xava swilo hi ku tirhisa inthanete swi olovisa swilo hi ndlela leyikulu, u kota ku xava swilo u nga u nga u nga khandziyanga mathekisi kumbe ku chela petiroli u ya laha u faneleke u ya kona nakona wa swi kota ku vona sale u xava hi nkarhi wolowo u yo tshama endlwini.

I swa nkoka ku tirhisa telemedicine hikuva eka nkarhi wun'wana a swi bohi leswaku u ya eka dokodela loko u twa mavabyi yo karhi u nga swi kota ku khoma dokodela eka riqingho u mu hlamusela leswi u ti twisaka xiswona ivi a ku hlamula leswaku u nga endlisa ku yini na kona swa pfuna loko u ri kule na ku fika laha dokodela a nga ri koho, a nga kona.

Tiqingho leti ndzi nga ve tshama ndzi ti tirhisa ti hambahambane ngopfu kusukela ka khale ku fika ka manguva lawa. Ta khale a ti nga ri advanced hi ndlela leyi, khale a ku ri na tifoni ta ti-button-i hi xitalo leti a ti nga olovi ku endla swilo swo tala kambe masiku lawa ku na ti-touch screen leti ti olovisaka swilo.

Tinhlokomhaka leti vulavuriwaka ngopfu eka nkarhi wa sweswi i timhaka ta VAT leyi a ku vuriwe leswaku yi ta tlakuka kambe swi tlhelelisiwile endzhaku leswaku VAT a yi nge he tlakuki.

Mbuyelo wun'wana hi loko kumbe eka ndyangu ku ri na mucato ku nga endliwa WhatsApp group laha va vulavulaka hi mucatu lowu taka va kota ku twanana leswaku wu ta fambisa ku yini.

Swi nga endla ku nga vi na ku twanana hi matirhiselo hikuva van'wana va nga tirhisa Wi-Fi leyi ku endla swilo leswi dyaka data ngopfu ivi yi hatla yi hela nakona swi nga endleka router yi ri kule na miti yin'wana leswi swi nga endlaka leswaku i Wi-Fi yi nga tirhi hi ku hatlisa kumbe yi nga fikeleli eka van'wana.

Thekinoloji leyi antswaka ndzi vona ku ri ku vulavula ka WhatsApp, hikuva wa swi kota ku vulavula na munhu kun'wana na kun'wana laha a nga kona, a swi bohi a va na, a va le ka ndhawu ya ku miyela kumbe ka ndhawu yo hlonipheka. Kun'wana na kun'wana wa swi kota ku text ka WhatsApp a mi kota ku vulavula.

Nkoka wo munhu a vekela password eka Wi-Fi ya yehe, i ku veni u kota ku sivela vanhu leswaku va tirhisa Wi-Fi ya yehe handle ko ku veni va pfumelana na yehe. Naswona swi n'wi savhela data, hikuva ku tirhisiwa ka Wi-Fi hi vanhu va ku tala swi endla leswaku netiweke yi tirha hi hi ndlela ya le hansi yi nga vi na matimba.

A va na ka xidijitali ku khumba hi ndlela leyikulu loko swi ta eka mbuyelo ya tidyondzo. Hikuva swilo swa swa ku tala se swi endliwa ka inthanete, swa ku hlangana na xikolo. Matlilasi man'wana ma endliwa etifonini, laha loko xichudeni xi hava laptop xi nga tsandzeka ku veni xi attender class, maasayimente ma lava ku tsariwa hi ti-laptop na ti-test tin'wana ti nga lava laptop kumbe inthanete.

Ku bela riqingho hi video call swi tirhisa data la ra ku tala ngopfu ku tlula ku tirhisa ku tirhisa riqingho hi rito. Hikuva eka video call u kota ku vona munhu loyi u vulavulaka na yena, hikokwalaho leswi swi dya data ro tala ngopfu.

Ndzi nga va muhlohloteri hikuva ndzi endla leswi tiyisisaka leswaku ndzi endla migingiriko minkarhi hinkwayo. Nakona ndzi yi endla hi minkarhi leyi vanhu va yi toloveleke ha yona, ndzi va kombisa leswi ndzi hanyaka swona minkarhi hinkwayo swa ntiyiso.

Ku pfaleriwa ka data swi vula ku u kota ku tirhisa data ntsena loko ri pfuriwile hi munhu loyi a nga na mvumo wa ku ri pfula, ku veni ri kota ku seyivheka nakona ri tshama nkarhi wo leha.

I swa nkoka ku veni u va na wa power bank hi minkarhi ya ku kayivela gezi, kumbe u va na Wi-Fi yo kala yi nga lavi gezi, ku fana na router leyitsongo yo ka yi nga pulakiwi ku veni yi tirha. Kumbe ku va na data eka riqingho ra wena.

Ndzi nga ndzi nga ringeta ku langutisa vito ra xihlovo. Ku langutisa leswi van'wana va vulaka swona hi mhaka leyi, ku langutisa minkarhi leyi swi nga, leyi timhaka ti nga humesiwa hi yona, ku langutisa eka tipulatifomo tin'wana ku kambisisa hungu leri.

Nxavo wa data wu le henhla ngopfu eka masiku lawa hi nga le ka wona. Nakona vanhu swi langutiseka onge va hanya hi data, handle ka rona tiselula ta vona a ti tirhi. Ntirhiselo wa data wu le henhla ngopfu masiku lawa, leswi endlaka leswaku nxavo na wona wu ya henhla hikuva va swi tiva leswaku hambi ri durha data vanhu va ta xava.

Loko data ra wena ri hela ka ha ri na nkarhi, u boheka ku xava rin'wana hikuva ri yo hela a ri yo expire.

Leswi a swi fani hikuva ku cheriwa ka data wa swi tiva leswaku data leri ri na nkarhi, kambe data ya nkarhi na nkarhi u kota ku ri heta hi xinkarhana, nakona leswi swi nga ku durhela hi matimba hikuva u xava data ritsongo hi mali ya le henhla. Kambe ro cheriwa u ri hakela kan'we endzhaku ka nkarhi.

Eka malume ndzi nga n'wi hlamusela ku xirhundzu xa data, i hi lexi xi endlaka leswaku u kota ku nghena eka inthanete kumbe social media, u nga xavanga airtime laha xi nga pimiwa hi nkarhi. Ndzi nga n'wi dyondzisa ku xi tirhisa leswaku u tirhisisa ku yini.